Umsebenzi wokuzilibazisa umuntu omutjha angawuthanda ukuwulinga, msebenzi wokuthengisa, angathengisa izinto zabantu abatjha njengokugeza zokugeza esele ozithela ngaphezu emzimbeni esele ugezile eempahleni okuma-spray namkha izinto zobuhle. Msebenzi loyo umuntu omutjha angalinga namkha angathanda ukuwenza.

Iyabasiza abafundi bona bafunde lula esikolweni ngombana yenza ingqondo yabo ikhululeke ingaqini ibe mafulufulu, ikghone ukubamba. Singathi ukudlala imidlalo kuye kungenye yeendlela yokuzibandula begodu leyo ndlela yenza ingqondo yomfundi iluleke ibe mafulufulu, ikghone ukubamba ngombana isuke seyinabe ngendlela efaneleko isezingeni elifaneleko.

Abantu abatjha bathanda imidlalo efana njengebholo yeenyawo, ibholo erarhwako, ibholo yezandla okuyi-netball, midlalo ethandwa babantu abatjha nemidla, ngiyo nemidlalo leyo esele seyijwayelekile eSewula Afrikha.

Veza imithetho yomdlalo munyo wendabuko owuthanda khulu.

Eenarheni ezinye imidlalo yebandulo bayithathela phasi kodwana eSewula Afrikha akusi midlalo abayithathela phasi, midlalo esizikhakhazisa ngayo esifisa bonyana nabanye abalandelako iinzukulwani zeenzukulwana ziyazi imidlalo le. Njengokudlala umrabaraba, iinketo, intambo. Singatjho ukuthi imithetho yembanduli le, iwulu isiza abantu bonyana bazi imvelaphi yabo.

Iye, ngokumbatha kwabo iinkipa ezifanako nesiqhema abasilandelako kutjho khona namkha kubonakala bona banombono ofanako ngombana ngaphandle kokuthi umbuze umuntu atjho ngamagamakhe bonyana usesiqhemeni siphi ukghona ukubona endleleni ambethe ngaso isikipa ngombana isikipa sakhe sisuke siveza tjhatjhalazi bonyana yena ulandela siphi isiqhema namkha ungehlangothini kwasiphi isiqhema.

Umuntu ekufuze abumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha ngurhulumende wangenarheni leyo, nguye ekufanele abe sibonele, nguye ekufanele abumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha yangekhethu. Njengombana inarha yangekhethu iyiSewula Afrikha kutlhogeka bonyana kube ngu-Cyril Ramaphosa okufuze abumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha.

Ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrikha kuyiletha khulu intuthuko eenqhemeni zemidlalo zenarha.

Ilutjha liyazuza eminyanyeni yeentjhabatjhaba ngombana kulapho litjelwa khona bonyana kufanele baziphathe njani begodu ukuhlanganyela kwabo balilutjha emnyanyeni weentjhabatjhaba kuvula norhulumende ingqondo yokuthi kufanele avule amathuba angangani womsebenzi ngebanga lokubona ilutjha leli lihlangene emnyanyeni weentjhabatjhaba.

Amaphaliswano nangabanjwa ematatawini amakhulu njengabo-FNB neJwanisbhege umphakathi ungaphuma ngobunengi khulu uyobabukela.

Iye, bakhona abantu abadala esele badlala ibholo erarhwako enarheni yami ngombana kodwana indlela abadlala ngayo akusiyindlela yokuthi bafuna iphaliswano nabanye abantu kodwana yindlela yokuzibandula ngombana ezinye iinkhathi ubathola bangakaneli egrawundini, babancani namkha babanengi khulu baphoselana kodwana akusiyindlela yokuthi bangafuna isiqhema sizokuphalisana nabo kodwana sokuyindlela nje yokuthi bazibandule baqinise amasotja womzimba bazi

Nanyana babancani njalo kanengi ukubathola ematatawini wezimdalo babancani njalo kungebanga lokuthi nemindeni iyabasekela khulu kusukela ebuncanini kezinye iinkhathi nawumbelethi uyalibona ikghono lomntwana asakhulako. Nabo ngokusebenza ngokuzimisele ekuthuthukiseni namkha ekufuzekeni ibhudango lakhe kuyamsiza lokho ukuthi sesimbone adlala imidlalo emikhulu ematatawini kodwana yena asesemncani.

Iye, nakuba umdlalo wendabuko njengentonga udlala besegwabo kanengi kodwana akutjho ukuthi nasele ulisokana awusayidlali intonga namkha uyaninana. Kumdlalo wendabuko nje umuntu angathanda udlala kungakhathaliseki ukuthi ulisegwabo namkha ulisokana kodwana kuwumdlalo othandako umuntu angazithabisa ngawo azikhiphe mafulufulu namkha azilule ngayo imzimba, ingqondo akusi kukuthi nawulisokana awuyidlali intonga namkha usuke sewuninana ngaleyo ndlela na.

Ikambiso elula yokubumbanisa umphakathi ngemidlalo, kutlhogeka bonyana isiqhema namkha umphakathi enarheni le ubambisane ube namalanga lapho uzokuya khona bayokubukela imidlalo namkha bazivulele yabo imidlalo lapho bahlangana khona nendawo ngesikhathi abasibekako sokuthi sokuhlangana sikhathi bani.

Njengombana babanengi abadlali esele badumile abathome ukubonakala emaphaliswaneni weenkolo umNyango wezamaPilo zobuRhwari kufuze ubasekele ngemali amaphaliswa la ukuze kwenze ukuthi abadlali laba babe nomdlandla babe nelululeko lokuragela phambili badlala bangalisi.

Kusiza khulu ingqondo ngombana iyenza bonyana ingqondo ibe lula, kutjhukuthi inabe, inabeke ngendlela efaneleko kukulapho umuntu ngekhe adinwe kodwana uzokuba nomdlandla abemafulufulu ekwenzeni ezinye izinto. Nakuziwa endabeni yokucabanga, uzokucabanga ngendlela efaneleko, efanele izinga lakhe lokucabanga, acabange ngento esese yitja engqondweni anganazo izinkinga ezinye esele sekacabanga ngazo.